UGogo uMaMdleko wayevamise ukusebenzisa insangwana ngokuthi kuthiwa insangwana ixosha iy'nambuzana, komunye umugqa asebenzise okunye futhi njengoshaladi ngokuthi ushaladi kuthiwa uxosha iy'nyoka. Kusho ukuthi umugqa omunye umugqa uzophatha insangwana bese komunye umugqa kube ishaladi, ngaphakathi kwayo leyo migqa kuzoba mhlawumbe inhlobo eyodwa ayitsalile singathi nje utamatisi.

Wemfoka Mbangwayo kulo mkhakha okwezolimo kunendlela esilwa nazo ney'nambuzane, zimbili ley'ndlela. Khona le kuthiwa i-organic farming lapho kusho ukuthi usuyosebenzisa into yendalo njengokuthi uma kunesihlahla thizeni noma isitshalo osaziyo ukuthi sixosha iy'nambuzane ukuthi lapha ensimini yakho naso uloku usitshala, ukuze sikuxoshele iy'nambuzane. Indlela yesibili ile kokuthiwa i-conventional farming lapho okusetshenziswa amakhemikhali into ey'tholakala le ey'tolo.

Kulo mkhakha wezolimo kunabantu abathandayo ukuthi bangalima uthole ukuthi abanawo umhlaba kulabo bantu ngithi kunenye indlela yokulima ekuthiwa i-hydrophonic farming, lapho uthola kusetshenziswe amaphayipi amaphayipi lawa esuwasebenzisa ey'ndlini ey'ndlini zethu. Ayakathathwa lawo maphayipi akhiwe ngendlela yokuthi akhiwa aye phezulu kuthi nakutshalwa kutshalwa phakathi kwawo, iy'thelo ziya phezulu, ngithi kubo labo abangenawo umhlaba bayibheke le ndlela.

Kusho ukuthi izwe ngezwe isifunda nesifunda kuyomele sizame ukushintsha indlela esisebenza ngayo, sishintshele endleleni uqondana no-PPE ngokuthi u-PPE usehloliwe siyazi ukuthi uma siyofaka lukhu kuzoba nomehluko. Kuyoba intando yanoma ubani nobani ukuthi naye aziqondanise nendlela ezokwenza imvuno yakhe ibe ibe phezu.

Athole injabulo nokunethezeka ngodabona kuthi indlela le aphila ngayo kwamanje sekufana nokuthi utshale imali.

Isomiso senza imvuno ibe inciphe uthole nje kube ngathi hawu abalimi kulo nyaka akukho abakwenzile.

Ingadi noma insimu yakho kwamele uyakhele uzame ukuthi mhlawumbe nakuna imvula kuney'khukhula amanzi kube nendlela nje adlulayo, kepha angadluli nenhlabathi yakho yokulima. Nokuthi lapho olima khona ungalimi into eyodwa iminyaka ilandelana uboshintsha phecelezi wenze le rotational farming, ngalo nyaka mhlawumbe utshale ummbila enyakeni onyakeni ozayo kuyo leyo ndawo utshale obhatata kungabi into eyodwa iminyaka neminyaka.

Ukuheha intsha ngababonisa okusha mhlawumbe abangakwazi njengaloku okuthiwa i-grafting lapho uthola isihlahla esisodwa mhlawumbe asithi isihlahla sokotapeya, nawusi-grafter usenza ukuthi sikhule ukotapeya, siphinde sikhule nomango. Ngiyacabanga into ey'njalo kungaba yinto entsha.

Inkinga enkulu ebhekene nabalimi bekamoba la ngakithi imvula eyi imvula zamanje kuba iy'khukhula nje, noma ziba khona nakunganay'khukhula kuvele kube isomiso.

Ngiyacabanga kuyomele nawe ulime uthi nawulokhu ulima ubavakashela ubabonisa indlela wena owenza ngazo, nabo ubathathe obaletha ensimini yakho ubabonise indlela owenza ngayo kuthi uma sekufika isikhathi sokuvuna, uhlole imvuno yabo neyakho nabo ubabize bawubone umehluko phakathi kwey'mvuno. Ngiyacabanga yiyo indlela engabasiza le.

Inkinga abhekana nayo uMaMdleko ukuthi inhlabathi uma yomile uma athi uyosebenzisa ikhuba uzithole ukuthi akanawo amandla, manje-ke ngamazisa ukuthi ayi gogo kwamele ukuthi imvula mase ithe inile nje uyiphe imizuzu mhlawumbe inhlabathi ithambe, ithi uma isithambile ileso sikhathi ungaya uyosebenza ulungise imigqa yakho.

Imigqa emncane iyawubamba umswakamo kodwa ayiwubambi isikhathi eside, imigqa emikhulu ibamba umswakamo isikhathi.

Uma ngiyophuma emshinini kusho kona ukuthi kuyomele ngithole ibutho mhlawumbe elinochwepheshe kwezolimo ngisebenze nalo, ukuthi kuyodingeka izandla impela-ke manje.

Lapha ku-design akube yinto ukuthi noma kunesitshalo phakathi ngisibone noma ngakasivuli ukuze noma simoshakele ngikwazi ukusibona.

Ubhatata, ukhabishi, uspinashi, ukherothi, u-anyanisi, o-spring onion, amathanga obhece laba.

Ngingaya kwabalimi basendaweni abanye ngibabonise nje sibonisane ukuthi bona nabahlangabezana nenkinga ekanje, kwasetshenzwa kanjani.

Ikhwalithi yayinhle kakhulu yona yayikhwalithi ephezulu, kepha imvuno yona isiyonke yayincane.

Engibaziyo abayisebenzisayo iy'ngubo ey'kanjalo bavamise ukuthi uma bazowasha bayaziphendukezela bazifake enethini, bazilahlele emshinini. Kuthi lapho sey'womile, ziyavonywa zinekwe zigaxwe nje endaweni esemthunzini, hhayi elangeni.

Umlimi angasizakala mayengaqasha ley'nkampani ezimba imigodi, ley'nkampani ekuthiwa zenza ama-boreholes.

Okokuqala, abantulayo bangasizakala kakhulu ngokuthi ungakwazi utshale, udayise, utshale futhi kube isidlo sasendlini, nenhlupheko ingaphunguka, ungasizakala kakhulu umphakathi.

Okuhle ngokudla okufakwa emathinini nakho loku okuseqhweni ukuthi konga ukudla lapho. Nakungeko ukudla kusho ukuthi nomhlaba uyasithola isikhashanyana sokuphumula inhlabathi ibuye esimeni. Hhayi ukuthi kuhlale nje njalo nje kumele kuhlale kusetshenzwa.

Yebo, ngangena kuwo umkhakha ngokuthi uju ngiyazi ukuthi hheyi liyabiza nasemzimbeni womuntu liyaphilisa, hha ngangena khona kodwa kuyomele ngibe namaqhinga ukuthi ngilwa kanjani ney'bulala-zinambuzane.